Nna mo setsong tsa ka re apara makgabe le di seope e fela ka ga jaana batho ba apara dikhiba le di mmala wa legodimo ka bosweu ba re ke setso fao apere jalo o apere setso sa seTswana mme ka ga jaana fa ba dirile apara tradition-e.

Ee ga go na bothata ke nagana jalo gore le fa go ka apariwa moaparo o wa setso le ko di-conference-eng kgotsa mo meletlong mongwe le mongwe e botlhokwa ga ke bone gore ka gonne ke moaparo o tlhompegileng ga e se mang le mang o o nang le kgatlhego gore a apare setso sa gago a nne motlotlo ka setso sa gagwe. Ke nagana jalo gore bo di-conference, manyalo, di-party go botlhokwa thata gore o bontshe gore wena o motlhobo mang.

Moaparo wa setso ke rata wa seZulu ka gonne ke moaparo o tlhompegileng ba itlhompha ka gonne ba dira dilo tse di nako le nako, setso sa bone ke a se rata ka gonne bana ga ba nne le bana jaaka setso se sa rona sa rona sa baTswana, bana ba tswa mo tseleng ga ba itse tsela e e siameng mme fela bana ba ba maZulu ba dira tse di mo tseleng ga ba nne le bana ba le bannyane ba emela pele ba nyalwa be le gone ba nnang le bana.

Nnyaa ga ke nagane jalo ka gonne moaparo wa ditso ke moaparo wa ditso. SeZulu le seXhosa ke metlhobo e tlhomphegile thata mme bana ba teng ba itlhompha ga e se gore ke yone e dirang gore bana ba apare ba ntshe matsele, ba ntshe dinama tse di ko morago ke hela bana ba eng ga ba na tlhompo ba itlhompa thata mme ba itlhokometse ba na le tlhompo mo bagolong ba bona ba dira se bagolo ba bone ba nako le nako.

O bona fela ka moaparo ka gonne diaparo tse ga di tshwane di a farologana le dibaga tshwanetse motho ga tsenya sebaka a itse gore se wela kae le gore ke eng batho ba se tsenya. Batho ba bangwe ba tsaya fela dibaga ba di tsenya ba sa itse tsamaiso ya teng gore tsamaiso ya teng e wela kae, mme fela o tshwanetse o itse setso sa gago gore sebaga sa gago ke se feng se tshwanetseng o se tsenye gore o sa tsamaya o tlhakatlhakane o apere seTswana gape o tsentshe dibaga tsa Mazulu, tshwanetse o itse phapang ya gore dilo tseo o di dira jang.

Mosadi yo nyetsweng tshwanetse apare tšale fa o le moTswana le khiba ke gore go bontsha tlhompo le gore o rwale mo tlhogong go bontsha tlhompo yanong o tswile mo o tsena mo go mme wa lelapa ke go bontsha tlotlo eo mo baneng le mo bagolong.